Into yokuqala endingayenza kukulungisa iindawo zokuwela endleleni apho khona abantu abahamba ngeenyawo bezakuwela khona kwaye nee-robots endleleni zisebenze. Eyesibini kube khona indlela elungiselelwe abahambi ngeenyawo ecaleni kwendlela yeemoto, apho khona abahambi ngeenyawo bezawuhamba khona bengaphazamisenanga neemoto.

Njengepolisa lendlela apho khona udibana khona netekisi ilayishe abahlali abadlule kwinani elifanelekileyo, kufuneka umqhubi wetekisi lowo abhalwe itikiti. Kwelinye ixesha netekisi leyo mayithathwe azokuyikhulula ngemali ukwenzela ukuba ngengomso ayazi ukuba itekisi ayidluli kwinani elibhaliweyo okanye inani elibekelweyo elabantu ebalayishayo.

Ewe, abantu abanikisa umdla okanye abanomtsalane udibana nabo suku nasuku etekisini kuba eteksini udibana neentlanga ngeentlanga zabantu. Ibali endinokulibalisa kulapho ndadibana khona nomntu endinokumbiza ngokwesinqandamathe sam esadibana naye etekisini, sancokola ngaloo mini leyo, sagqibela sinikana ngeenamba zomnxeba. Apho khona ke yaya yaya yaqhubekeka yabe ikwesi sigaba ekuso into yethu ngoku.

Ewe, zikhona. Izezi zokusetyenziswa kwee-meter taxis kuba apho zikwazi ukuba itekisi ithathe umntu imse kule ndawo ayakuyo ngexesha elifutshane, kunokuba itekisi uyilinde ize igcwale ngabantu abayi-fifteen phambi kokuba izawuhamba. Kanti ezi zijikeleza idolophu kuzitekisi ezincinci, iyakwazi ukuba ikuthathe noba uwedwa ikuhambise ikufikise kuloo ndawo uyakuyo ngexesha.

Izinto endingafuna ukuzazi ngale nkqubo kukuba zizawubhataliswa kanjani ezi moto, ezi zithuthi kuba ziza kuba kuzizithuthi ezinintsi kodwa amagosa ezendlela ambalwa. Loo nto uzawuthetha into yokubana kuza kufuneka ukuba zime ixesha elide ngaphambi kokuba zihoywe. Loo nto izawukwenza ingxinano phaa apho zizawube zibhatala khona.

Ukuqinisekisa ukuba aba bafundi baphephile kuzawufuneka bahambe bebonke bangahlukahlukani. Xa bezawuwela indlela kufuneka ndibe khona phambi kwabo kube ndim abajongela iimoto, ndibajongele ukuphepha endleleni. Ukuba indlela ikhuselekile, ndibawelise ngokunokwam ukuya nokubuya.

Endaweni endihlala kuyo azikho izithuthi ezithutha abantu abadala ezindlini zabo zibase ezibhedlele. Umntu ogulayo iye ibe kuye into wokuziqabelela itekisi aye esibhedlele kuba iimoto zasesibhedlele zimbalwa, azikwazi ukuba zincede abahlali bonke. Loo nto ke iye ithintele abantu ukuthi bafumane uncedo lonyango lwabo kuba kwelinye ixesha umntu sube engenayokwa imali leyo yokuqabela itekisi yokuthi aye esibhedlele.

Ixesha endiyawuhlale ndikhumbula, apho ndandisebenzise khona iinkonzo ze-e-hailing enguBolt, kulapho ndandisiya khona kwi-interview ndabe ndisemva ngokwexesha. Kodwa umqhubi lowo wakwazi ukuba akhawuleze alileqe eli xesha lam, ndiyofika kwi-interview leyo kwangexesha.

Amaxabiso epetroli aye atshintshe ngokuya kusanda iimoto ezindleleni nangokuya kutshintsha kwezinto ezisebenzisa ezisetyenziswa ukwenza ipetroli. Loo nto iye ichaphazele amaxabiso epetroli ukuthi enyuke okanye ehle.

Uxolo mnumzana, ngokuzithoba okukhulu bendiza kucela ukuba ulinde uze ufike apho uzawusithewula khona, sithewuke, ukwazi ukuba ushiyeke utshaya icuba lakho kuba singabanye asidibanisani necuba ngokweengxaki zokuba sihlutshwa zizifuba. Kwaye icuba alivumelekanga ukuba ulitshayele phakathi kwabantu, utshayise nabanye abantu. Kufuneka xa uzawutshaya icuba lingachaphazeli abanye abantu.

Ndakhe ndazibona ndijamelene nengozi ndihamba ngeenyawo apho khona ndatshayiswa yimoto eyayiphume endleleni ndihamba kwindlela elungiselelwe abahambi ngeenyawo. Moto leyo eyasuka umqhubi wakhona ephantsi kwempembeleko zotywala, waphuma endleleni yeemoto wazohamba kule ndawo sihamba kuyo singabahambi ngeenyawo. Loo moto yafika yandigila ndayokuwa kodwa ndakwazi ukuphakama ndingalimelanga.